Ngiyaxolisa ukuzwa lokho, mngani wami. Uma kukhona okunye okudingayo, ungitshele la engikwazi ukusiza khona ngizosiza, nakho lokho kwe-insurance ngakwazi ukuhamba nawe ngiye nawe amahhovisi ngikusiza sozwa ukuthi yini indaba benqabile ukunisiza.

Uma ibhange lakho likunikeze i-overdraft, ingakuthinta ngendlela yokuthi abantu abasebenza ebhange esikhathini esiningi bangabona ungathi awukwazi ukusebenza imali futhi uyophinde ikuvalele nasey'ntweni zokuthi ungakwazi ukuboleka imali komashonisa abasebhange noma ukubhalisa indlu uma ufuna ukuba nebhondi.

Ukutholakala kwezinsiza zomuntu zokusebenzisa imali kusuke kusize ukuthi ebhange lazi ukuthi umuntu usebenzisa kanjani imali ebhange noma la oboleka khona imali noma uma uyofuna imoto ukuthi bazi ukuthi imali uyisebenzisa kanjani nokuthi uma uhola uyokwazi ukusala nemali yokuthi uy'thengele izinto zokudla, ubhadale indlu nokubhadalela abantwana isikolo, izinto ey'njalo nje. Kuphinde kusiza abantu ukuthi bakwazi ukuy'fundisa indlela yokusebenzisa imali futhi lokuthi balandelele nokuthi kukuphi la bamosha khona imali yabo le abayisebenzela kanzima esikhathini esiningi.

Ngaphambi kokuba ngithathe umhlalaphansi, bengingathanda ukwenza i-long term investment plan, kanye neyokufunda yey'ngane ukuthi zikwazi, ukuthi ngikwazi ukubeka imali yokuthi bakwazi ukuya esikoleni nami ngikwazi ukubakhela umuzi nami ukuzakhela umuzi lo engiwufunayo kanye ngikwazi nokuthenga iy'moto futhi ngikwazi nokuya kule ndawo engifisa ukuyokwakha kuyo. Into ezingikhathazayo ukuthi kwezinye izikhathi izindawo zokugcina imali zinokuvalwa bese abantu balahlekelwe imali yabo. Okunginelisayo ukuthi imali yami iyobe ikhula kahle kule bhange, futhi ngizobona umehluko emva kwesikhathi, nakhona emva kwesikhashana khane ngizobona umehluko nokuthi nami izifiso zami zizofezeka nokuthi ngikwazi ukwenzela abantwana bami ikusasa elihle.

Ngidumele ngendlela abasebenzi bakule bhange bangiphethe ngakhona, ngoba njalo le bhange leli lihlezi lingenasevisi, hlezi liphansi umuntu akakwazi ukulisebenzisa nanomathi ungena ku-app yakhona uba ney'nkinga njalo umuntu. Manje ngibona ukuthi kuyoba ngcono ngilivale le bhange leli engilisebenzisayo njengoba sengilisebenzisa isikhathi eside bethi bazoyilungisa le nkinga esibhekene nayo, kodwa nakho-ke namanje abakayilungisi. Okwamanje njengoba sengilivalile le le akhawunti enginayo kule bhange ngizwa nginokuthula ngoba leli engiye kulo manje noma yisiphi isikhathi engifona ngaso ngiyakwazi ukuthola umuntu ozokwazi ukungisiza kwezinye izinto engingazizwisisi mayelana nalo le bhange noma i-app le engiyisebenzisayo efonini yami bayakwazi ukungisiza ngokushesha futhi.

Yebo, ngake ngabheka ukuthi imali oyibolekayo ebhange isebenza kanjani. Esikhathini esiningi imali leyo oyiboleka ebhange noma ey'ndaweni zokuboleka imali, njalo i-interest yakhona yile oyibhadala onyakeni. Lezo zimali zihlanganisa ukuthi ibhange lingakwazi ukuvalwa lihlezi linemali ekhona kulo, neyokwazi nokuthi bakwazi ukuboleka abantu abafuna ukuboleka imali khona ebhange. Nenye into isiza nokuthi ibhange lingangeni kule nto ebizwa nge-inflation.

Ngesikhathi kwakumele ngifake ngayo isimangalo somshwalense kwaba lula ngoba manje ey'ndaweni ey'ningi lezi zama-insurance basiza ngokuthi usuyakwazi ukusebenzisa ucingo nje ufone osende zonke izinto namaphepha adingekayo ne-ID number kanye ne-ID number. Kuba lula ukuthi bakwazi ukukusiza, ne-process yakhona nje ayithathi nesikhathi ngoba basuke banakho konke abakudingayo. Into abayidingayo kuwe ukuthi babone nje ukuthi nguwe umuntu ofaka isicelo noma isikhalo.

Ukufaka isicelo se-UIF kubuye kube nzima kakhulu, ngoba esikhathini esiningi uthola ulayini umude emahhovisi akhona we-UIF futhi nabantu abakusizayo khona le ema-ofisini akhona bazothatha isikhathi sabo bangafuni ukusiza abantu nasekutheni uma kumele uthole wona la madokhumenti akhona we-UIF. Kubuye kube nzima ngoba amanye amaphepha ayalahleka futhi kumele uhambe uye ehhovisi labo bewusebenza khona, kube khona iy'ncwadi abay'dingayo ekusukeni ihhovisi lakhona kumele uphinde uye khona, nakhona usebenzise imali ngaleso sikhathi kubuye kube nzima kakhulu ukuthi ufake isikhalo, isicelo sakho se-UIF.